Ehlile ha se nnete, ho ntse ho e na le batho ba nang le bana ba bangata mme e ntse e se baholo. Ho ba le bana ba bangata ha o hlalose hore o moholo.

Mme mooki ne ke tlile ho tla tseba ka tsa family planning, dithibela pelei. Ke sa kopa o nhlalosetse ka dithibela pelei tse fapaneng, mme o be o nhlalosetse le hore di sebediswa jwang. Hape o boele, o nhlalosetse kapa o nkgethele hore ke sebedise efe ya dipelei tseo, mme o bo ntjwetse molemo wa yona le hore hobaneng ke tshwanela ho e sebedisa, le hore e feta tse ding tsa di , di sebediswa tsa dipelei jwang.

Ke nahana sena se bakwa ke ho se latele melao e motho kapa batswadi ba bana ba e fuwang ho tswa sepetlele hore na leqeba le hlokomelwa jwang. Mme sena se ka thibelwa ha batswadi ba ka kenywa sekolo kapo ba ka rutwa ka hore leqeba le hlokomela jwang, ba sa qoqelwe empa ba tlisitswe sepetlele ha bana ba tlo seha, mme ba bontshwe. Bonyane, bana ba dudiswe sepetlele letsatsi, ba hlole moo le bona e be ba robala, batswadi ba bone letshehare lohle hore bana ba hlokomelwa jwang.

Quarantine e ne e bontsha hore re le batho, ho na le dintho tse le horeng re ke ke ra di qoba ka tlasa tlwaelo. Ho ne ho ebe bohloko motho ha tlameha ho dula a le mong, a kgesollwa hoba a tlamehile hore a bone wa , a fole. Mathata a bile mona, motho o ne a sa kgone ho phela hantle ho ba o na hlolehela hoba le ba lelapa la hae, a hlolohela seyalemoya, a hlolohelwa se shebelwa kapa televishene, a hlolohellwa ho ka sebedisa mohala wa hae wa thekeng, ho ba o na tlamehile hore a dula a le mong, a se tshwarwe letho. Mme batho bana-na ne ba jowa ke bodutu empa hono se ka mokgo mong ho ka etsuwang.

Tjhe, ha ke bone eka hona le tseo nka di tjhentjhang, empa ke tla tswelapele ho sebedisa mokgwa le tsela eo re , re etsang dintho ka yona lapeng. Tsamaiso ya ho fetola dintho e ka batla e ba sisinya, kapa e ka batla e sa ba tshware hantle, boemong ba bona. Hoba re ka re, o tla ba lokisetsa ho ya, letlweleng kapa lefapheng kapo ntlong eo moo ho dulang batho ba baholo. Ebe yena o ikutlwa a se monate a bona e ka jwale le mo tlosa mahlong a lona ho ba a sa hodile, a sa sa kgone ho ithusa. Empa nka hlophisa kapa o lokisetsa hore a be le motho ya tla sala le yena, ya patalwang kapo ebe wa leloko le ha sa patalwe.

Hore maemo a hao a bophelo, a tle a kgone ho potlaka mme o fumane thuso ya ka pele-pele, o hloka hore o ye sepetleleng se seholo hore o tlo kgona ho fumantshwa thuso e tswileng matsoho teng mona. Mona moo releng, re na le dintho tse ka thusang empa boemong ba hao ha re tlo kgona ho thusa. Jwale o hloka ho potlakisetswa sepetleleng se seholo.

Tlhahiso ya ka e ka e ba hore, dikhampani tsena tsa di-private di seke tsa tloha di re di fana ka dijo empa di hlahise thuso ya bona, e be ba kopa ho tseba ho tswa ho dikolo hore ba hloka hore ba ka thuswa ka eng. Ebe sekolo se etsa ditekanyetso le ho ngola hore ba hloka ka eng. Teng ebe hee, dikhampani e ba tsona tse tla reka ho ena le hore ho fuwe sekolo tjhelete le teng, e be tjhelete e tla qetella e sa reka seo se reretsweng hore se rekwe.

E ka ba ho fufulelwa, hwa ba le di-pain tsa hlooho, di-pain sefubeng, ho hlatsa, ho shwa lehlakore, ho ba le sedidi kapa hona ho o idibana, ho se robale hantle, ho dula o phafoha le tse ding.

Ke na le tsebo ka sena. Batho hore ba netefatse hore ba reka meriana e eleng horeng e bolokehile, ba lokela ho , ho sheba dimamariswa tse mamariseditsweng merianeng. Meriana ya rona e na le matshwao a bontshang hore na moriana ebe o hlahlobilwe kapa jwang. Ebang meriana e sena sekgomaretswa, e sa bontshe letshwao le bontshang hore moriana o hlahlobuwe mme o dumelletswe hore o ka nowa, ba seke ba reka meriana eo e jwalo.

Kgetho ya ka ya moriana e itshetleha hore na ke moriana ofe o rekilweng haholo? Kapa ke ya marangrang, mme ke ba tlisitse, ke etse diphuputso tsa hore ke moriana ofe o sebetsang haholo mme e le moriana o nepahetseng.

Ho aha serobe phiri e se jele ha ho molemo, mme ka nako tsohle malome ha we ikutlwa, o sa ikutlwe hantle o lokela ho ya setsing sa bophelo. Bophelo ba hao bo bolokehile ho feta hore o ka ikutlwa wena o sa rate ho ya setsing sa bophelo. Mme matshwao a hao a bontsha kapa a supa hore o ka ba o na le lefu la TB. Mme ho potlakela setsing sa bophelo bo botle, ho tlo o thusa hore o be le bophelo bo monate, bo hlwekileng.

Pele re ka ya kae kapa kae, ke ka leka ho ba bontsha mabaka kapa molemo wa hore hobaneng ke sa tlameha ho ema nako e telele moleng. Etswe tsa bophelo bo botle kapa hohle moo maemo a sa foleng a batho ba ka fumanehang ba tlameha ho fihla, hona le di manamiso tse tla behwa. Mme ke tla leka ho ba hlalosetsa ke ikamahanya le di manamiswa tseo tsa matshwao a bontshang, hore maemo a sa foleng ha a dumeletsehe hore batho ha ba le tleliniking ba maemo ao ba iphumane ba fotse mola ya meriana.

Dithibela pelei di ka fokotsa ho ima ha batjha ba bangata dikolong. Sena se ka thusetsa haholo ha ba ka rutwa ka tsona mme ba di tsebiswa. Re na le mefuta e fapaneng ya dithibela pelei jwalo ka ente e hlabuwang, re na le dikgohlopo, re na le nalete e kenywang sephakeng, re boele re be le nalete e nngwe e kenywang tlase ho popelo ho thwe e kwala di-tube le tse ding tse fapa-fapaneng. Mme dithibela pelei tsena ha di ka sebediswa hantle ka nepo le ho fokotsa hore, batho ba swabela ho di sebedisa. Ho thibela pelei e ka tsamaya hantle mme bana ba iphumana ba fokoditse ho ima dikolong.